Ke ba letsetsa ka lebaka la gore ke batla go bua kakanyo ya me ka setlhogo se ba na leng sone. Ee, ka dinako dingwe ke ka ba fitlhelela, ka dinako dingwe ga ke ba fitlhelele.

Nnyaya, ga ke tlhaloganye dipuo tsotlhe tse di dirisiwang mo di-platform-ong tsa screen-ing. Puo ya me ya Setswana e teng. Ba ka, ba ka dira gore go nne le dithulaganyo tse dingwe tsa Setswana, go nne gape le dilo tsa bana tse dintsi mo screen-ing.

Didiriswa tse di botlhale tse di sa senyeng di tikologo AI, taolo ya lentswe le ya go dirisa diatla ya maemo a a kwa godimo, dikhomphuthara tse di kwa godimo.

Didiriswa tse di botlhale di tla tokafatsa tirisanommogo, puisano. Ditlhokomedi tsa boitekanelo di tla kgontsha taolo ya boitekanelo e e matlhagatlhaga. Ba tla boela ka fa tokafatso ya go tsamaya pabalesego le bokgoni mo dipalangweng.

O tla jang ka dikakanyo tsa karolo le gore thulaganyo ya go tlhatlhanya e ntse jang? O dirisana jang le bareetsi ba gago le gore o dirisa maano afe go aga balatedi ba ba ikanyegang? O tlhopha jang mmino, moeng le ditlhogo tsa pontsho ya gago? O ka naya kgakologo efe mo batho ba ba batlang go nna di-DJ tsa, tsa .

Didiriswa tse di botlhale ke didirisiwa tsa eleketerone tse di ka golaganang le inthanete tsa kokoanya le go ananya tshedimosetso mme gantsi di akaretsa di-sensor-a. Didiriswa tse di botlhale di ka iitirisa ditiro, tsa nolofatsa ditlwaelo le go itlamela ka phitlhelelo e e bonolo ya tshedimosetso.

Mmegadikgang o tshwanetse go netefatsa tshedimosetso ka go tlhola dintlha ka kelotlhoko. Bagatisi ba tshwanetse go netefatsa gore diteng tse di gatisitsweng di nepile le gore ga di, le gore di siame. Metswedi ya dikgang ona o tshwanetse go tlamela badirisi ka didiriswa tsa gore ba bege diteng tse di belaetsang.

Ee, ke mongwe wa bona o ngongoregang. Ke nagana batho ba ba satellite ba batla go boloka madi ka moo ba bontsha dilo tse dingwe bosigo le motshegare. Ka moo ke nagana gore re tshwanetse gore reboele ko dikgang le metswedi ya dikgang.

Battery maatla ya router-a e ka fana ka nakwana Wi-Fi kgokelo nakong go se na motlakase fela nako e ya bona e tshegetsiwa ka bokgoni ba battery le tirelo ya maatla a router-a. Motho o tshwanetse go beeletsa mo generator-eng go naya inthanete ya mo gae maatla kgotsa go akanyetsa di-battery tse di dirisang maatla a letsatsi.

Dikgwetlho ke go anamisiwa ga di tshedimosetso e e seng boammaaruri, go netefatsa tshedimosetso go setse go gwetlha le go feta. Ditšhono ke fitlhelelo e e oketsegileng ya tshedimosetso. Di-platform-o tsa mo inthaneteng di tlamela ka ditšhono tsa gore dipono tse di farologaneng le lentswe di utlwiwe. Babegadikgang le mekgatlho e meswa ba tshwanetse go baya kwa pele go tlhola dintlha go netefatsa gore di dira dilo ka tshwanetso le ka tsela e e .